Umkhankaso wokuqwashisa umphakathi mayelana nokukhwabanisa kwezempilo, kufanele uveze izimpawu ezisiza ukuhlonza ukukhwabanisa okuvamile. Uqonde ubungozi izithameli eziqondiwe ezibhekana nazo, futhi usebenzise imiyalelo ecacile nephoqayo.

Izinhlelo zokuhlela umndeni ezilungele intsha emtholampilo yasemaphandleni, zingathuthukiswa ngokwenza kube lula ukufinyelela kolwazi oluyiqiniso futhi oluvulelekile. Lokhu kungaba yimpumelelo, uma kungongezwa abasebenzi bezempilo abaqeqeshiwe abakwazi ukukhuluma nentsha ngaphandle kokuyahlulela. Kubalulekile futhi ukuqinisekisa ukuthi imitholampilo inomoya wokwamukela, inikeza usizo oluyimfihlo, futhi isebenzisana nabaholi bomphakathi ukuze kuphele izinkolelo ezingalungile, Ukwandisa nokwenza lula izindlela ezitholakalayo emtholampilo yasemaphandleni.

Umama ongayedwana odinga umshanguzo yomfutho wegazi ophakeme, angathatha izinyathelo eyihlukahlukene ukuze ayithole kalula imishanguzo yakhe. Angaxhumana nemitholampilo kahulumeni noma izikhungo zezempilo zomphakathi ezihlinzeka ngemithi yamahhala noma eshibhile. Angaphinde futhi acele usizo ezinhlanganweni zomphakathi ezisiza umphakathi, kanye nabantu abahola imali encane noma abangasebenzi nhlobo.

Ukusiza usisi wakho ubambelele ekulashweni kwe-TB, ungasebenzisa izindlela eziningi ukumkhuthaza. Okokuqala ungamuxhasa ngokumkhumbuza izikhathi nokuphuza, ukphuza imithi. Kungaba usebenzisa iwashi elisheshayo noma ufaka i-reminder kwiselula foni yakho. Kungamukhuthaza futhi umenze aqonde ukubaluleka kokuphuthula umjikelezo wakhe wemithi, ukuze agweme ukusabalala kwe-TB. Ungamuseka ngokumzwela nokumkhuthaza futhi axhumane nabahlinzeka ngokululela kwezingqondo abhekene.

Ezokuthutha zasemaphandleni zingathuthukiswa ngendlela eziningi ukuze iziguli zisizakale uma ngabe zigula zidinga usizo olusheshayo. Okokuqala nje, uhulumeni wezempilo abangabambisana nohulumeni wezokuthutha, ukuze iziguli, ama-ambulensi anikezwa iziguli or noma imitholampilo yasemakhaya, kube ama-ambulensi eyinhlobonhlobo zomhlaba, abizwa, ngokuba ama-four by four. La ma-ambulensi anamasondo amade futhi angakwazi ukuhamba ezindaweni ezimbi okuyimigaqo yasemaphandleni uma ngabe eyolanda iziguli. Nomphakathi ubambisene nohulumeni, kumele uyibike le nkinga kuhulumeni, ingathuli ukwenzela ukufaka umfutho kuhulumeni, ukuthi lento kumele angayithatheli phansi.

Ukusoka kunezinzuzo eziningi, okokuqala nje kunciphisa ingozi yokuthola izifo ezithathelana ngokocansi ezifana nabo-HIV, siphinde sehlise ingozi yokuthola nomdlavuza wombambo. Enye futhi into enhle ngokusoka ukuthi kunciphisa izinkinga eziphathelene nokuhlanzeka kwesitho sangasese ngoba, kuncipha indawo lapho ama-bacteria angaba khona ukuvimbela izifo. Ngaphezu kwalokho-ke nje, ukusoka kuyindlela yokugcina isintu nesimo sempilo yomphakathi namasiko amaningi. Futhi kuhambisana nemikhuba eyinkolo ukwenza ukuthi kube isifiso ezivamile ukuthi umphakathi ugcine ufuna umfana wabo abe osokile.

Ukuminyana kweziguli ezibhedlela kunomthelela omkhulu kubasebenzi basezibhedlela, ngoba nabo bagcina sebengasakwazi ukufinyelela ezigulini ezidinga usizo oluphuthumayo. Lokho futhi kwenza ukuthi neziguli ezifike kade zigula kancane, zigcine sezigula kakhulu ngenxa yesiminyaminya esisezibhedlela zikahulumeni.